Hi ku tiva ka mina Forex swi yimile foreign exchange. I i nchumu lowu nga misava hinkwayo, laha vanhu va xavaka va tlhela va xava ti-currency. Ku fana na dollar ya le Amerika, euro, British pound, Japanese, ZAR, na tin'wani to tala. Laha ku cincaniwaka ntikelo wa mali leswi vuriwaka currency hi ku hambanahambana ka tona, ku ya hi ntikelo wa tona eka nkarhi wolowo

Eka ntswalo lowu cincaka, wu vitaniwa floating profit. Wu ya ehenhla ni le hansi loko ku kha ku famba ku cincana ka timali. Loko u nga se pfala ku cinca ka mali ya wena, profit-i a yi cinci. Sweswo swi vitaniwa realized profit. Yi va ya wena loko se u pfarile ku cincana ka timali ta wena.

E-e a ndzi voni ku a swi ta cinca. Hikuva ku vandzindzakhombo va rindza hi nkarhi wa xilahlo, a swi nge cinci nchumu. Lexi xi faneleke a xi endliwa hileswaku ku kumiwa va muti kumbe van'wana va nga kwalaya etikweni, va rindza va rindza leswi a swi fanekele swi rindza hi vandzindzakhombo. Kutani sweswo swi nge cinci nchumu loko swi fika ka timhaka ta xilahlo na hinkwaswo.

a ta va a xi papalate hi ku landzelerisa milawu ni minkarhi leyi nga tsariwa kumbe ku vekiwa hi n'wini wa ndzindzakhombo. Kambe swi ti komba ingaku loyi a nga landzelerisangi minkarhi, swiletelo ni hinkwaswo ka swona. Kutani loko o va a landzelerisile eka nkarhi wun'wana lowu taka, ndzi nga vula leswaku a landzelerisa a vutisa ku kota ku pfuneka, ku leswiya swi nga n'wi endlekela swi nga ha phindi.

Ndzisana ya mina ndzi nga yi tsundzuxa hi ndlela leyi. Zanzibar i tiko leri kumekaka eTanzania, kutani eTanzania va tirhisa Tanzanian shilling. Ndzi nga n'wi byela leswaku a endla vulavisisi tanihiloko mina ni ri na vulavisisi bya mina. Kambe a nga eneli hi vulavisisi bya mina, a endle bya yena ku ya emahlweni. A endla hi ndlela leyi. ETanzania a cheka a kambisisa swin'wana va swi vitanaka ti-changing rates, ku mali ya le Afrika-Dzonga na le Tanzania ta ringana kumbe yi le henhla kumbe yi le hansi eka nkarhi wa sweswi. Ku loko a suka eAfrika-Dzonga, ku ya eTanzania kumbe Zanzibar, a swi tiva ku u ta fika a kuma mali yo tanihi kwini.

Swi ta endla leswaku ndzi titwa ni tsanile swinene, hikuva mali ya mina yi lo famba. Swi ta endla leswaku swi ti komba ingaku ni lo rhobiwa mali ya kona. Lexi ni nga ta xi endla i ku ndzi tsutsumela ebangi, ndzi ya hlamusela xivilelo xa mina, kutani ndzi ta kota ku pfuneka. Hambileswi loko ni kumbe ku pfuneka ni nge he kumbe ndzi nge he tirhisi bangi yeleyo.

Ndzi vona yi nga ri kahle lexi ndzi vona swi ri kahle i ku loko a swi koteka a va ta ya va pfula nandzu emaphoriseni kutani munhu loyi a va kolotaka a khomiwa kumbe ku tekiwa goza hi ku n'wi tekela leswi a nga na swona tanihi mavonakule riqingho ra le nyongeni kumbe swin'wana leswi nga swa nkoka eka yena kutani hi kona a ti nga ta vuyisa mali kumbe va n'wi yimela a hlanganisa mali kambe loko a nga hlanganisi ku va kona va xavisaka swilo swa yena.

I khadi leri pfunaka ku kota ku lomba mali eka rona u lomba mali yo karhi u kota ku yi tirhisa kutani u kota ku yi hakela endzhaku ka nkarhi wo karhi u nga yi hakela hi switsongotsongo kumbe u yi hakela xikan'we nakona ku ta va ku ri na ntswalo eka mali yaleyo eka mali yeleyo.

Ina, ti na nkarhi wo rindza va endlela leswaku va tiyisisa xitshembiso xa vona na leswaku va va hakerile lembe hinkwaro ku va ta kota ku endla leswi nga fanela loko ndzindzakhombo wu fika ku fana na loko ndzi hakela mali n'hweti na n'hweti ku va va ndzindzakhombo va ta ndzi hakela va ta ndzi endlela leswi va nga ndzi tshembisa swona loko ndzi nga se sungula ku hakela.

Va nga fanele ku ku va ni mali leyi va nga ta va pfuneta eka swakudya ku va ni mali leyi va nga ta va pfuneta ku xava bokisi ni swiambalo swa mufi ku ambexiwa loko a ri ebokisini ni ku hakela moxara yo karhi ni mafambelo ya kona no ku vamba tende ekaya ka mufi hi swona leswi ndzi vonaka ku ri hi swona swa nkoka.

Ndzindzakhombo wa vutomi hi lowu wo loko u lova u muti kumbe vana ni nsati wo ndzi ku lava va nga kusuhi na wena tanihi muti va sala na mali yo karhi ku nga va ku ri timiliyoni to ti rhandzi kumbe ku tlula kutani ndzindzakhombo wa xilahlo hi luwa wa ku loko u lova leswi a wu swi hakela hi n'hweti na n'hweti va kota ku va ka n'wina va nga hlupheki hi ku ku lahla kambe lowu wa vutomi mali ya kona yi va yi hlayile swinene yi nga kota ku ku lahla matlhelo va sala va avelana endzhaku ka ku ku lahla hikuva ku ta va ku ri timali to tala swinene.

Yi pfuneta hi ndlela leyi, eka lava va nga kule na yunivhesiti yo karhi leyi va tsakelaka ku ya loko va amukeriweni a swi bohi ku va tsutsuma va tsutsumela ku ya va ya hakela eyunivhesithi hi xiandla kutani va kota ku tirhisa tibangi hambileswi va nga kuli swi olovisa hi ndlela yeleyo ku van'wani u ta kuma ku yunivhesiti yi le Gauteng vona va le Limpopo ku ri kule swinene and loko va ku byi ri leswaku u fanele u hakela vale sixty kumbe mali yo karhi swi endla ku i o swi olova loko u hakela kusuhi na laha u tshamaka kona.

E-e, a ndzi voni ku yi nga tirha swin'wana handle ka xilahlo hikuva a hi mali yo tala swinene i mali leyitsongo leyi nga kotaka ku endla xilahlo tanihi swakudya tanihi ku hakela leswi lavekaka loko swi fika eka ku lahla ti handle ka swona loko wo endla leswaku yi lava ku tirha na le ndzhaku ka xilahlo swi vula ku xilahlo xa mufi xi tava xi nga sasekanga.

Mindzilikano ya kona yi va yi ri henhla swinene. Hi xitalo yi endla kwalomu ka nkombo wa tirhandi, leswaku yi fika eka munhu loyi a nga ekaya.

Ina wu fanele wu pfuneta ku hakela mpfuneto lowu wa medical aid hikuva hikuva vakulukumba kumbe vakhegula na vakhalabye hi vona va xanisekaka ngopfu hi vuvabyi hikuva miri wa vona wu va wu karhele ku lwa ni masocha kumbe vuvabyi lebyi va hlaselaka emirini wa vona. Kutani ndzi vona swi fanerile ku mfumo wu pfuneta ku hakela medical aid wa vona, ku va ta kota ku kuma vutshunguri bya kahle swinene.

Swi pfuna leswaku u kota ku hetisisa ntirho wa wena endlwini u nga phazamisi hi nchumu. U kota ku endla leswi va swi lavaka entirhweni, ku u ta kota ku hola kahle.

Ntswalo wa Capitec endzhaku ka loko u va lombile mali, wu va wu ri hansi swinene yi seven comma five percent lowu va ku nyikaka wona, ehenhla ka mali leyi u nga va lomba. Kambe wa FNB wu va wu ri henhla swinene. Laha u tikumelaka fifteen wa tiphesente, kutani wa ABSA na wona wu va wu ri henhla swinene hi ntsengo wo ringana fifteen wa tiphesente loko u va lombile mali ya wena.

Ndzi nga byela Gezani hi ndlela leyi, a nga kota ku xava airtime hi bangi ya yena loko a ri na app ya yena ya bangi yo karhi, efonini leyi a nga na yona. Kutani a nga nghena eka app, a ya ka ba airtime, a chuza mali leyi a lavaka ku xava ntsengo wa airtime ya yona, kutani a xava. Kutani ndlela yin'wana u nga endla hi ndlela leyi, u nga endzela website ya network yo karhi eka riqingho ra wena kutani u ya ka ba airtime, u ta landzelela swiletelo leswi lavekaka ku u hoxa tinambara ta makhadi ya wena.

Mina ndzi xava ti-data to ringanela n'hweti hinkwayo, leti va ti vitanaka thirty days. Hi leswaku loko ndzi xava data ndzi xava hi ntsengo wa le henhla swinene, leswaku ndzi nga tshameli ro xava data hikuva swi ghina swi hundza ntsengo lowu ndzi nga xava hi vona data leyo tala yo fikisa masiku ma thirty ku nga n'hweti. Kutani swi ta endla na leswaku ndzi bakanyela etlhelo swa ku loko ndzi ri karhi ndzi tirhisa data ku endla swin'wana na swin'wana kumbe swa ntirho, ni kota ku endla ndzi nga vileli kumbe ku khunguvanyisa hi nchumu.